Irhabi yivunulo yesikhethu, embathwa matlawana kanye nabentazana abadlulisileko.

Iskotjhi sikethe esenziwe ngetjhila, esinemihlobiso ethileko, esimbathwa bentazana.

Umdzegana sirholwani esimbathwa entanyeni, simbathwa bentazana nabahlubulako entanyeni. Kanti-ke umdzegana godu uba sirholwani ezincani ezimbathwa ngaphezu kweenrholwani zenyaweni zabentazana.

Umnayilani kumbala otjheli, okhona engutjaneni namkha engubeni yamaNdebele.

Umgari, kumumuntu ohlala eSewula Afrika namkha umuntu odabuka ngeSewula Afrika.

Umadalanyana kumumuntu osele amkhulu, namkha omdala, kodwana angakaluphali namkha angakagugi.

Umbhalo kuyingubo yesiNdebele, evunulwa babantu esele baphethe isiko.

Unokhethwabo kuziindlela ezihlukileko, namkha ezinengi, zokurarulula namkha zokuqazulula okuthileko.

Umtshurhwana kuyingutjana encani, embathwa bomakoti ebendileko bamaNdebele, izalukazi kanye nabantazana abaphethe isiko, bemihlobo ethileko.

Isihlohlo, kusihloko sento ethileko.

Umkhala kumncamo othwalwa namkha umbathwa ehloko, umbathwa bonomnyanya, abentazana kanye namasokana lokha nakabuya ngengomeni.

mumuntu wengubo unomthwalo omsindako, namkha onentaba yemithwalo aqalene

Umatlawana kungunina lomntazana ongakaphelethi isiko, namkha ungunina lomntazana osele ayokuphetha isiko lesiNdebele.

Ivunulo yesikhethu iqakatheke khulu, namkha ivunulo yesiNdebele iqakatheke khulu, njengombana abantu lokha nabayimbetheko, bahlukanisela lula, ngokweengeba zabo. Omunye nomunye ukuhlukaniseka lula, ngokwesigaba namkha izinga akilo ngokuya ngokwesintu.

Isiko kimi litjho ukuziphatha kuhle, ukuhlonipha, kanye nokulandela ikambiso yabantu bemandulo, namkha yabantu esele baleleko.

Ivunulo ibuveza kuhle ubuwena, ngombana iyasitjela bonyana ukusiphi isigaba sesintu, begodu angeke wambatha ivunulo yesigaba ongasikiso.

Ukudla okuthandwa khulu ngesiko lekhethu, kuyimbuya, irude kanye nejemu, ngombana kuthiwa bona ijemu kanye nembuya kukukudla okunepilo, begodu nokupha umuntu amandla, namkha okuqinisa amasotja womzimba.

Ekhaya sikhuluma ilimi lesiNdebele, ngombana kusikhethu.

Ngiyavumelana nokobana umvumo uveza imvelaphi yomuntu, ngombana abantu abanengi bavuma ngendabuko yabo, indlela abakhule ngayo, neentjhijilo abaqalene nazo, lokha nabasakhulako.

Zekolo zidlala indima embi esikweni lekhethu lamaNdebele, ngombana abantu abanengi sele bakholelwa ekutheni amasiko ayalahla, namkha akufanele bonyana kulandelwe amasiko. Ngokunjalo balahla isikhethu, begodu balahla nezinto ebezenzeka emandulo zenziwa madlozi wekhethu, namkha abantu esele balala.

Umnyanya wesiko engiwuthanda khulu liqude, ngombana ngiyathanda ukudlulisa abantu nami lapha engadlula khona, namkha ukuphethisa amatlawana isiko.

ngendlela yokuthi angekhe umbathe ivunulo yesigaba ongasikiso. Nawumntazana uzokwembatha ivunulo yabentazana, nawulitlawana umbatha ivunulo yamatlawana, nawumfazi umbathe yabafazi ngobunjalo, ngobunjalo. Kutjho khona bonyana wambatha ivunulo engasi ngiyo yezinga okilo, uzokusiwa ngekosini uyokuhlawula.

Indima ekulukulu ekuvezeni okungomuntu nofana indlela akuphila ngayo, njengombana abanye abantu bathiyelelwa ngendlela abangayo nezenzo zabo. Isibonelo, ukuthiyelela umuntu ngoSinghalela ngombana yoke into yakhe uyenza bunghala.

Amagagu ahlonipheke khulu esikweni lekhethu ukuzihlonipha, kulandela isiko, nokuhlonipha iingaba zabanye abantu.

Abantu abadala banomthelela omuhle khulu esikweni nakubuwena bakho, njengombana basifundisa ngamasiko, ngendabuko yamasiko, ngezinto ebezenzeka emandulo, nangendlela esingayilandela ukuhlonipha amasiko, nokungalahli isikhethu.

Ziindatjana ezimayelana nepilo yemandulo, indlela abantu abadala egade baphila ngayo ngesikhathi sakade. Ezinye zazo kungaba ziindatjana ezimayelana nokuhlonipha isiko, kanye nokuqakatheka kokulandela amasiko.

Into eyenza bona isiko lami libe ngelikhethekileko kukobana, abantu abanengi bayalilandela isiko lekhethu, bayalihlonipha, begodu bayazikhakhazisa ngalo.

Inaka kusisembatho esimgodla.

Iphotho kulibhorodo nofana isembatho esenziwe ngomncamo esihlala edinini. Sembathiwa bafazi nofana lokha umakoti ende emaNdebeleni.

Iphephethu kuyivunulo yomincamo libhorodwana elihlala ngaphambili labentazana bamaNdebele abaphethileko.

Njani, Ibhetjha kuyivunulo yamasokana

Isithimba sikhumba esimbathwa bentazana bamaNdebele abaphethileko isiko, kanye nabafazi bamaNdebele ebangene isimanje.

Itjorholo kuyivunulo yesikhethu onikelwa ngebekhakwakho lokha nawungena isimanje ngemaNdebeleni.

Iporiyana kusikhumba sabobaba esihlala esifubeni nofana samadoda athetheko wamaNdebele.

Amapatlagwana kuziinyathelo ezivulekileko ezimbathwa babantu.

Umtjhotjho sigodo samasokana esinamabhlara lokha lesi ababuyanaso engomeni.

Ibhengela kumhlobiso wesandleni ombathwa babantu bengubo, kungaba bafazi nofana abentazana.

Amanambasikhambe kumatekisana nofana iinyathelo ezivalekileko ezimbathwa khulukhulu emnyanyeni, zingambathwa bafazi bamaNdebele nofana bentazana bequde.

Amacici kumihlobiso lena efakwa ngendlebeni, ifakwa bentazana kanye nabafazi.

Ibherede kuyinto esangweni ethwala ehloko. Ingathwala bafazi laba ebendileko emaNdebeleni okhunye godu ingathwalwa bentazana.

Idzila nofana izungu kusisambatho esimbathwa entanyeni esenziwe ngegolide. Esimbathwa entanyeni nemadolweni simbathiwa bafazi abaqedileko nofana abafazi ebendileko emaNdebeleni bangena isimanje bebambathiswa iintjorholo zekhakwabo.

Amatshega kuyivunulo yesikhethu embathiwa.

Iyerhana kuyivunulo nofana umncamo omude wabentazana ombathwa phezu kwesithimba. Umbathiwa bentazana abathombileko nofana bentazana bequde kwaphela ababizwa ngamasokana, abaliphethileko isiko.

Ingejana kuyivunulo yabafazi abaphethileko nofana abendileko bangena isimanje, bebambathiswa neentjhorholo zemakhakwabo.

Ingwani kusithwalo sehloko. Singambhathwa nanyana ngumuphi umuntu kungaba mntwana, umuntu wembaji, umuntu wengubo, abentazana kanye namasokana.

Ikghororo kuyivunulo yesikhethu yabentazana bequde efaka hlangana iinrholwani, iphephethu, amarhabi, iyerhana iinthimba kanye nemidzegana yabo.

Umlingakobe kumncamo onghadiweko othwalwa ehloko. Uthwalwa bafazi lokha masokana nakabuya ngengomeni.

Inyoka kumncamo onghadelwefuthi othwalwa ehloko, ulungele ngemva. Ungathwala ngumafumeza lokha nakunedwendwe nobukhazi nofana isimanje ungathwala nabafazi.

Inyoka ithwalwa lokha nakunedwendwe nobukhazi nofana isimanje, nalokha kunepoko.

Incagu kumncamo onghadelwefuthi othwalwa ehloko.

Isititirimba kuyivunulo yamasokana aliphethileko isiko nofana ivunulo yamasokana abuyangayo engomeni.

Akukavumeleki bonyana abobaba bambathe isithimba, njengombana isithimba kuyivunulo yabafazi nabentazana. Begodu abobaba nesithimba bayazilana.

Isiqobotjhelo kuyidrajanyana nofana isimbanyana encani ekubotjhwa ngazo iingubo, imitshurhwana, amathawula kanye namabhayi.

Itjholo kulitjhidlana nofona iingutjanyana encani embathwa emahlombe.

Irasu kumncamo onghadelwefuthi. Onghadiweko umbathwa bentazana esifubeni, abentazana bequde kanye namatlawana. Kanti-ke namasokana nawo ayalimbatha irasu.

Irhabi kuyivunulo yomincamo enghadiweko embathiwa matlawana kanye nabentazana abathombileko bemihlobo nofana beenkoro ezithileko.

Isikotjhi kusisembatho setjhila nofana esenziwe ngetjhila nemigwalo ethileko esisikerede esimbathwa bentazana bequde, amathari kanye

Umdzegana kusirholwani esincani esimbathwa entanyeni lokha umntazana nakahlubulako nofana iinrholwani ezimbathwa eenyaweni ngaphezu kuneenrholwani zabentazana zeenyaweni.

Umnayilani kumbala otjheli osengubeni yamaNdebele nofana osembhalweni.

Umgari kumumuntu ovumako nofana ogwalako.

Umadalanyana kusilukazi nofana umuntu olupheleko kodwana angatjhejisisi bonyana uluphele nofana ongakaluphali khulu.